Ke bona bana le bokgoni ka lebaka la hore pele pele hone ho ya bareneng, barena ebe ona a lokisang ditaba tsa batho, ebe ona a kgutlisang kgotso ka hare ho le lelapa. Mme le hona jwale ke sa tjho hore, ke a tshepa hore ba ka kgona hore ba thusetse jwalo ka ha ba ile ba thusetsa pele. Mme hono sena diqabano tse ngata le diqwaketsano tse ngata.

Seo ke se bonang ke ha ho ka tloswa melata ka hare ho makeishene. Mme wa etsuwa mesebetsi hore bana ba batho ba kgone ho tloha diterateng, ba tlohelle majwala. Ba tsamaye ba lo sebetsa, ba kgone ho tlisa phethoho maphelo a bona.

Ke nahana hore ho bakuwa ke taba ya meetlo. Ka lebaka la hore meetlo ya rona ha e tshwane, le ha re le batho, re le lefatsheng empa meetlo ha e tshwane. Ke ka hoo, ba bang ba ketekang ka Tshitwe mme ba bang ba ketekang ka matsatsi a mang a fapaneng.

Nna dipuo tseo ke di tsebang ke kgonang ho di bua, di nne. Ke Sesotho, Sezulu, English le Setswana. Ke di tseba ka botlalo.

Mamela hee motswalle wa ka. Lebaka le entseng hore rakgadi a phehela ka ntle, ke ka lebaka la hore o qoba hore ho bana le ditshintshi ka tlung ka baka la hore malamohodu a etsa ditshintshi tse ngata. Mme o hopole hore mehleng ya kgale bo nkgono le bo ntatemoholo ne ba sa sebedise dinoko tse ding ntle le letswai, ne ba pheha dijo tsa bona ka letswai feela mme ba sa tshele ho hong ngata. Mme ne ba sa sebedise ditofo tsena tse re di sebedisang tsa ka tlung tsa motlakase kapa tsa kgase, empa ne ba besa mollo kantle, ba phehela kantle. Ka tsela eo, ke ho bontsha hore re etsa dijo tsa bona tsa setso ka mokgwa le tsela eo neng ba e sebedisa.

Tjhe, ke utlwa ke sa e tshepe, ke utlwa ke sa e tshepe ele kannete. Mme ha eba ke nnete, ke ka fetola mokgwa wa ho apara lepatong. Ke ka apara diphahlo tse tshweu hona le ho apara diphahlo tse ntsho.

Ke tseba mala le mohodu, setampo, ting, meroho. Ee, ho hongata ehlile ho hongata empa e ke e ratang haholoholo ke ting ka nama.

Ho ya ka moo ke tsebang ka teng ke tseba hore ho tlamehile hobane le pampiri e bontshang hore setsha sena ke sa hao. Mme motho a nang le boikarabelo le tokelo la setsha ke monga setsha.

Ee, ke dumellana le yona hobane ka matsatsi a mang ho dula ka hare ho lelapa la heno ho monate. Empa ha se le le baholo, le le bana ba motho. Le ba le diqwaketsano le diqabang tse etsang hore o ikutlwe le wena hore ekare o ka tsamaya wa lo bana le moo o dulang teng. Hobane le ha o tlo bana le bana, o bo tseba hore bana ba hao ba tla re, ke habo bona moo. Ke ntho e ntle haholo eo eleng hore mang le mang o batla ho ipona a fihletse moo a tlo reng, ke haka kapa ke dutse haka, kapa ke ya haka.

Ho ya ka nna, kene ke sa tlo tsebisa le mang kapa mang. Bane ba tla bona ha se mosebetsi o fetile mme ene tlaba batho ba leloko feela. Ho se kebe hwa ba le mang kapa mang ya tswang kantle, kapa motswalle kapa moahisane, empa ebe ba leloko feela.

Tjhehe, mabitla a kajeno ha dumelle hore mofu bewe jwalo. Nna ke dumellana le ho patwa ka lebitla la mofuta wa hore mofu a be ka hare ho mokoti, mofu a patwe le letlalo la hae la kgomo kapa la phoofolo e sebedisitsweng. Ha le le siyo, a kene ka hare ho mokoti le kobo e tla mo apesang, kapa e tla apesang lebokoso la hae. Mme a shebe hona ntwanatsatsi.